Yho, zininzi iindlela iingxaki esidibana nazo njengonootekisi, siye sidibane nabakhweli abagezayo mhlawumbi bakhwele ngemali engaphelelanga then umntu akuxelele ke ngoku xa se esehla uba hayi imali ayiphelelanga akanayo imali epheleleyo. Xa kusekuseni kunetrafikhi eninzi umntu ufike ekhalaza uba yho, yho hayi le teksi iyacotha uzokuzenza sibe leyithi. So, nazo into esidibana nazo.

Okokuqala, sihlala sijamelene neendlela ezingalunganga. Okwesibini, abakhweli ababahloniphi mithetho bayalibazisa okanye bangahlawuli kakuhle nto leyo edala uxinzelelo.

Oololiwe bayakwazi ukuthwala imithwalo eminintsi ngexesha elinye kwaye bayakhawuleza ngakumbi kumgama omde kwaye abazixhaphazi iindlela futhi bathatha indawo encinci endleleni.

Ukusebenzisa uloliwe ukuthutha umthwalo okokuqala, ixabiso eliphantsi. Okwesibini, umthamo omkhulu okwesithathu ukhuseleko. Okokugqibela, impembelelo encinci kwindalo.

Uloliwe ukulungele kakhulu ukuthutha iintlobo yezimpahla ngenxa yomthamo wawo omkhulu, izinto eziluhlaza imveliso zorhwebo izinto zokwakha izinto zokutya utywala kunye neziselo izinto ezinobungozi izithuthi.

Into eyenza ukuba lo mzuzu ubaluleke kukuba wandinika ithuba lokuba ndibaleke ingxolo yehlabathi ndiphinde ndixhumane nam ngaphandle kwefowuni abantu okanye iingxaki.

Okokuqala, iindleko zabo zokuhamba zenyuka kakhulu. Okwesibini, abanye abantu baye banyanzeleke ke ukuba bayeke ukuqhuba imoto zabo ezindaweni ezikude ngoba iindleko zamafutha emoto zenyukile.

Ndaziva ndixhalabile kancinci ekuqaleni kodwa kwamsinyane kwaba luvuyo olukhulu. Into endingasoze ndiyilibale kukujonga efestileni ndibone amafu phantsi kwam nelanga liphephezela.

Ukupha iintambo zombane ezihamba ngentla kwesiporo kuyingozi kwaye akuvumelekanga. Ziphatha umbane omkhulu onokubulala kwangoko. Ukuzisusa kuphazamisa iinkonzo zikaloliwe kuchaphazele amawaka abantu.

Ndaziva umoya wam udandathekile ngoba loo nto yayithetha ukuba kuzo ndiza kunqaba ngoku ukuba ndikhwele ndiya edolophini mhlawumbi edolophini ndizoya kanye ngenyanga ngenxa yokonyuka kwamaxabiso ebhasi.

Ukwandiswa nokuphuculwa kwezothutho lukawonkewonke, ukwabelana ngemoto, ukusebenza okanye ukufunda kude.

Ukuze aphephe iingozi nxiba izixhobo zokhuseleko, hamba kwicala elifanelekileyo lendlela, sebenzisa izandla ukubonisa indlela, qaphela izithuthi iimpawu zendlela kunye neendlela zokuwela.

Ndithenge itikiti lokuya eKapa hayi eRhawutini. Le mpazamo inkulu kwaye ichaphazele imicwangciso yam. Ndicela nincede niyilungise ngokukhawuleza ukuze ndikwazi ukuqhubeka nohambo lwam.

Ukukhwela ibhayisekile usiya emsebenzini konga imali, kuphilisa umzimba, kuyakhawuleza kwitrafikhi kuyanceda indalo kwaye kwehlisa nonxinzelelo.

Ndiyawuthanda lo msebenzi kuba ndihamba ndibona iindawo ezintsha. Ndiziva ndinendima ebalulekileyo kwezoqoqosho ndifunda ukuzimela nokuthwala uxanduva, kwaye ndomelele nasekuphatheni iingxaki endleleni.